Ukuze wazi kabanzi ngemikhiqizo yokuqeda ubuthi emzimbeni, kuyaye kube ngcono ukuba ubuze abantu aseke bayisebenzisa leyo mkhiqizo ngaphambilini. Ungabuza imininingwane efana nokuthi bayisebenzisa isikhathi esingakanani, nokuthi bathola imiphumela enjani, yonke imiphumela emihle abayithola, kanye nemibi abayithola endleleni.

Ngizothatha ithuba ngibonge ikhansela lendawo ngendima eseliyidlalile ngokusilethela umtholampilo ongumahambanendlwana. Lo mtholampilo ususisize kakhulu ekuthuthukiseni izinga lempilo yasemphakathini wethu. Abantu sebethola imishanguzo yabo ngesikhathi, kanti nabagulayo bayakwazi ukuthi besizakale kusenesikhathi, kungakabi bucayi kakhulu. Lokhu sekuvule namathuba emisebenzi, abanye baqashwe khona kulomtholampilo, kanti abanye sebezivulele amabhizinisi abo amancane okudayisa.

Le mikhankaso iyasebenza impela ngoba abantu abakulesi simo bayazibona ukuthi ababodwa , kepha bakhona abantu ababambisene nabo kulesi simo ababhekene naso, kanti futhi akusikhona ukuphela kwempilo.

Lokhu kuzodinga indawo eningi kakhulu, ngakho, izindawo ezingasebenzi, ezingasebenzi, noma ezinganciphiseka, zingancishiswa ukuze kuvuleleke indawo yezihlalo zabakhubazekile kanye namalempu.

Isishoshokazana, lona umuthi oyaye usetshenziswe umuntu uma ephethwe isisu. Utholakala endaweni yasemfuleni, kanti awuphekwa kuze uwusebenzise. Uyawukha nje bese uwugxoba ngetshe, bese uwufaka emanzini abilayo, uwapholise ukuze ukwazi ukuthi ungachatha ngawo.

Kulesisimo abasizi basemtholampilo nabo bagcina sebenenhliziyo encane, okuholela ekutheni bagcine bengasakwazi ukusiza wonke umuntu ngendlela ekufanele esizakale ngayo.

Uhulumeni engavula uhlelo lapho bonke abafundele ezempilo bengabhalisa khona uma bengakasebenzi. Ngale ndlela zonke izikhungo zezempilo ezizimele, nezikahulumeni zingaphenya kulo loluhlelo ngaso sonke isikhathi uma bedinga umuntu omusha.

Uma usuze waqala ukuthatha imishanguzo kubalulekile ukuthi udle kahle, futhi uzivocavoce. Uma udla imishanguzo kungenzeka ukuthi uthole imiphumela obungayilindele njengokukhuluphala, noma ukwehla emzimbeni. Kodwa lokhu akusho ukuthi imishanguzo ayisasebenzi. Kufanele uqhubeke uyidle ngesikhathi futhi. Okubaluleke kakhulu ukuthi, uma kukhona ongakuqondisisi kahle, ukhulume nodokotela wakho, ungalaleli konke okushiwo abantu.

Ezindaweni zasemakhaya bakholelwa ukuthi izindlela zokuhlela umndeni ziyabulala isibeletho. Ngakho-ke, izinto ezingagqugqunyezelwa ukuba zisetshenziswe. Yingakho uzothola umuntu enezingane eziningi, ngoba bagqugqumezela ukuthi kutholwe abantwana kakhulu.

Ukugwema ukuthi kumakethwe imikhiqizo edukisayo, ngingasebenzisa kakhulu izinkundla zokuxhumana ngoba abantu abaningi sebetholakala kuzo, kanti nolwazi oluningi abantu sebalithola khona ezinkundleni zokuxhumana.

Owesifazane engabuza kwaseke bawusebenzisa ngaphambilini lo muthi. Kanti futhi engabheka izithako ezisetshenzisiwe ukuthi ziyahambisana yini nalokhu okushiwo umthengisi.

Umphakathi kungadingeka ukuthi uhlangane ucobelelane ngezinye izindlela ezingasetshenziswa ukudambisa, noma ukunqoba lezo zifo abantu abasuke bebhekene nazo ngaleso sikhathi.

Isifo sofuba senza amaphaphu ukuthi eshise lokhu okuholela ekutheni ukhwehlele kakhulu, kanti futhi kunzima nokuphefumula. Uma uhluleka ukuzivala uma ukhwehlela, lokhu kungaholela ekutheni ugcine usuthelele abanye abantu ngaleli igciwane.

Ngingagxila kakhulu ohlelweni lokuhlela ukuzala ngoba esikhathini samanje kugxilwe kakhulu ebantwini besifazane kodwa abantu abazalisa kakhulu yiwona amadoda, abangakwazi nokuthi bezalise abantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Kepha umuntu wesifazane uma esetholile umntwana engahlala isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyishumi nesishiyagalolunye engakwazi ukuphinde ethole abanye abantwana.

Abantu bengagqugquzelwa ukuthi bezithibe. Kanti futhi uma sebengakhoni ukuzithiba, bengasebenzisa ijazi lomkhwenyana.

Uhulumeni kungadingeka ukuba ekhiphe imali, ukuze exhase imiphakathi yethu ngezibhedlela, noma imitholampilo engohambundlwana. Kanjalo uzokwazi ukuthi abantu abaningi bekwazi ukuthola imishanguzo yabo ngesikhathi, njengoba bezokwazi ukuthi befinyelele kuyo kubo bonke abantu abangaphilile kahle ngalolu hlelo.

Isifo sofuba kusuke amaphaphu eshisa lokhu okwenza ukuthi umuntu ekhwehlele kakhulu, futhi kube nzima nokuphefumula. Uma ukhwehlela kufanele ukuthi uvale umlomo kanye nempumulo ngendololwane yakho uyigoqe. Ngoba uma uhluleka ukwenza lokhu, amagciwane ayasakazeka, bese ethola abanye abantu. Isifo sofuba sithelelana kanjalo-ke.

nolwazi olunganembile, kwenza ukuthi abantu besifazane abaningi bezale kakhulu inzalo yakhona igcine ingasalawuleki.

Ukusekela abantu abakhubazekile kuyabasiza kakhulu nabo ngoba bazizwa beyingxenye yabantu, nabo futhi bazizwa bebalulekile.

Ngingakhuluma naye isikhathi esiningi ngazi ukuthi yini ayithandayo, yini futhi angayithandi, bese ngiqikelela ukwenza lokhu akuthandayo kakhulu. Ngiphinde ngidlale naye.

Izibhedlela zingaqala ngokuthi zinikeze abantu besifazane abakhulelwe uhlelo lokubeseka ngokomoya, ngoba abaningi basuke kwenzeke lokhu bengalindele, ngakho bacindezeleka kakhulu emoyeni nasengqondweni.